Ka tlwaelo ya setso, ha motho a batla ho nyala, o romela baemedi ba lelapa ho ya a kope kgarebe ho ba lelapa la hae. Hangata e nka ba ntatemoholo, e nka ba malome wa hae, e nka ba rangwane bo ntate kapa bakgolo ba lelapa.

Seshweshwe ke se rata haholo ka hore ke polelo ya heso, ke holetse Qwaqwa. Ke hotse le Bashweshwe ee ke setso sa hae.

Ho tsikinya le ho tjheka ka mmele ho tlisa maikutlo a matla bathong haholo ha ba bina le haholo ho batjha, ha ba bina ba hloka le ho tsikinya mmele . Ntho ena ya ho tjeka le ho tsikinya ha ho tswe morerong a mobe, empa ke tsela ya hlaho. Empa ho kgona ho bina ntle le ho tjeka ka mmele wa kgoneha haebaneng ho tsamaelana le tsa kereke.

Ho ya ka nna eya, nka rata ho phela mehleng eo. Ka hore ho ne ho na le ba bangata ba lelapa ba sa leng teng ka tlung, empa kajeno ha ba sa leyo. Empa hee, dinako dia fetoha le di dinako, di tsamaela pele. So matsatsi a kajeno ke ona a e leng hore se re wa tlwaetse, re nkekebe ka kgona ho kgutlela morao ka hore se re tlwaetse dintho tse ngata tsa digital le internet le ntho tse entseng hore bophelo bo be betere.

Teng hape tse ntse ke di tseba tse etsiwang ke banna ke hore ba rera ditaba tsa lelapa bathong hape ba ruta bana ka setso hape ba ho haha dintlo tsa setso. Banna ba tsebahala ka ho ka bona ka hobane bonahala ka ho aha. Hape le opela lentswe la meropa haholo meketeng le manyalong.

Ha re a lokela ho beha molato ho batjha feela kapa bophelo ba toropong. Bophelo ba toropong bo potlakile bo tlisa technology le ditlwaelo tse fapaneng. Batjha le bona ba bang ba teng ba sa ratang setso ka bo bona . Ka hona ka hoo, ho hlokahala hore batswadi le setjhaba sa setso ba kenye letsoho ho matlafatsa lerato la setso ho batjha.

Ke phela hantle le bona re buisana ka sekgowa hobane ke puo eo bohle ba utlwisisang le he ba sa bue leleme la heso, ka nako tse ding ke ya ba ruta polelo tsa Sesotho le bona ba mpontshe tsa bona.

Ke nahana se se ka bakwa ko sa le menyetlo ka lebaka la phetheho ya bophelo. Tsusumetso hape ya setso sa kantle le ho batla ho bonahala ba tswetse pele e nka ba lebaka.

Dumela Lerato. Ke thabile haholo ngwana wa ka Thato o tlo nyala ebile ke ne ke nahana hore nka pheha dijo tse fapaneng. Ho be le nama e hadikilweng, moro wa kgoho le chakalaka, mohlomong re nka beha le papa hore batho ba be le dikgetho. Re tla hadika nama ka ntle ka grill. Kgokgo re tla e tla e phehela ka pitseng e kgolo, chakalaka, re tla e lokisa ka onion-e, carrots le di baked beans. Ke tla utlwa ka wena hore o nahana jwang ka mmono ona.